Into engenziwa ukuze kuliwe nale simo lesi ekubhekene nazo omkhulu nogogo bethu, ukuthi amatekisi asendaweni abathathe mahala ogogo nomkhulu, uma ngabe bezoya emtholampilo ngalezo yinsuku zabo abaya ngazo, noma uma bengaphilile.

Into engenziwa ukuze abantu abadinga usizo oluphuthumayo noma izalukazi ezidinga umtholampilo ngezinsuku zabo ezibalulekile, ukuba kube khona ama-mobile clinics, ezindaweni eziseduzane nalapho kuhlala khona abantu, la amatekisi namabhasi engafinyeleli khona.

Lokhu kungasiza kakhulu ngokuthi izaguga angeke zisaphuthwa izinsuku zabo ezibalulekile zokuthi baye emtholampilo beyofuna usizo. Nanokuthi ngeke basahamba amabanga amade ukuze bafike emtholampilo. Sekuzoba lula kube khona imoto ezobathatha, ngangosuku labo lokuthi baye emitholampilo beyothola usizo.

Cha, azilutholi usizo olufanayo izaguga zasemakhaya kanye nale, kanye nalezi zaseThekwini. EzaseThekwini zithola usizo ngokukhulu ukushesha, ngenxa yokuthi bayakhona ukufinyelela kalula emtholampilo, kunalezaguga eyihlala emakhaya.

Cha, asinazo izinsiza ezikanjalo, ezithutha abantu asebekhulile uma bedinga ukuya emtholampilo. Kodwa uma umuntu ekhungathekile kakhulu, uyakhona ukuthi afonele i-ambulensi ezofika izomthatha, ekhaya la ehlala khona, imuse esibhedlela.

Kwezinye izindawo, zikhona, zikhona izinhlelo zokuba abantu amaphilisi bakwazi ukuthi bawathunyelelwe, kodwa kwezinye iyindawo akuvumeleki. Kodwa, ukugwema umuntu omdala osegugile ukuthi aziyele yena mathuba ekilinikhi, sekusizwa ukuthi uyakwazi and uvumelekile ukuthi athumele umuntu ozomlandela amaphilisi, ngaleso sikhathi.

Mkhulu, kubalulekile ukuba kube khona umuntu ohlala naye, ozokugada uma kukhona into oyidingayo, noma uvelelwa yinkinga endlini uhleli wedwa. Kubalulekile ukuthi abe khona umuntu ozokugada ngaleso sikhathi, nokuthi ukwazi ukuthi uthole ukuphumula, ungazenzeli zonke izinto, njengokuklina endlini, nama-washing. Kubalulekile ukuthi uma kuvelelwe inkinga, noma kuthiwa yiphakathi nobusuku, noma kungathiwa yingasikhathisini, kube khona umuntu okhona, ozokwazi ukuthi umemeze, akulekelele ngaphandle komakhelwane.

Lokhu angikuboni kuyinkinga neze, ngoba kusuke kufana nokuthi usubuyisela emuva isikhathi nokunakekelwa uma wakho noma ubaba wakho ayekufaka, ekufaka kuwena usayingane, usakhula. Ngapho suke sekuyisikhathi sakho sokuba ubuyisele emuva lokhu ababekwenzele kona wena usayingane.

Cha, asikabi nazo izinsiza ezifana njengalezi endaweni yangakithi. Angikaze ngizwe ukuba zikhona. Abantu abadala, abanenkinga enjengangalena bajwayele ukulekelelwa abazukulu noma izingane zabo.

Lolo lungaba uhlelo oluhle kakhulu uma lungaba khona. Kodwa ngeshwa, asikabi nalo uhlelo olukanjalo ngasekhaya.

Cha, asikabi nazo usizo olukanjalo ngasekhaya, labantu abafikayo bezohlola iziguli emakhaya.

Kungaba khona ithimba labantu abazovolontiya ukuba kube nezinsuku ezithize abazithathayo ukuze bazame ukulekelela abantu asebegugile, abahleli emakhaya, abadinga usizo.

Badlala indima enkulu kakhulu ngoba hhayi ukuthi basuke bebagadile nje kuphela abantu asebekhulile. Kodwa futhi bayaba nabangani babo, balalele uma kukhona into abafuna ukuyisho, babanikeze udlebe.

Ngabe ngiqamba amanga. Okwamanje, alukho ushintsho angisalibonayo endaweni yangakithi ekulekeleleni iziguli ezihlala emakhaya azo.

Engasiza ngokuthi umkhulu avakashelwe noma yikabili enyangeni, ukuze umkhulu engazizwa enomuzwangedwa. Noma ilunga nelunga lomndeni, uma lithola isikhathi, lihambe liyombheka umkhulu ukuze engeke azizwe enesizungu.

Bangathola ukwesekwa ngokuthi kube khona izipesheli ezitolo zabantu abahola impesheni. Izalukwazi namakhehla, zibe nosizo lokuthi zikwazi ukuthola izinto ezizidingayo, kodwa ngamanani aphansi, ikakhulukazi izalukwazi lezi ezihlala zodwa, kungekho muntu osebenzayo egcekeni.

Imali engingathi kumele bayihole kungaba u-three point five, okuwu-three thousand five hundred. Imali abayithola manje, abaholi bempesheni, ayanele ngoba kweminye imizi uye uthole ukuthi akekho umuntu osebenzayo, kuhlala ugogo nezingane kuphela. Imali ekhona, engenayo ekhaya, iyona imali le yagogo yempesheni, ekumele athenge izinto zokuzinakekela yena, aphinde athenge nokudla kwasendlini ukuze iyingane naye ugogo belale bedlile.

Sawubona mtakama, ngiyathemba uyaphila sisi omdala. Ngihleli lana ngiyacabanga, ngicabanga isimo sagogo lapha ekhaya. Ugogo uhola impesheni, yebo. Imali ikhona engenayo, kodwa ngikhathazwa ukuthi ayanele izidingo zakhe zonke ugogo. So, ngicabanga ukuthi kube nohlelo esizofika nalo, sokuthi simelekelele ugogo kule simo abhekene naso, ngoba asisihle neze.

Sanibona, ngicela ukuthi ngithathe leli thuba lokuthi ngikhulume ngodaba la-anti, olingihluphayo kakhulu. Ngihlukumezeke kakhulu emoyeni, ngicabanga le ndaba ka-anti. U-anti usekhulile and akanayo imali, akakwazi ukunakekela zonke izidingo zakhe, akakwazi futhi nokuzondla. Nami amasenti anginawo kahle, kodwa bengicela, nginesifiso sokuthi ngicela ukuthi simlekelele u-anti, sifake uxhaso oluthize. Umuntu ngamunye ngamunye kubekhona imali ayikhiphayo engekho, enganqunywanga imina. Umuntu uzokhipha lokho anakho ephaketheni noma lokho anamandla akho, ukuze sikwazi ukuthi silekelele u-anti. Asikwazi ukuthi singamyekelela nje kanje eyilunga lomndeni, simazi.

Kwempesheni esikhathi samanje, sekulula kakhulu. Izinto ozozidinga ukubhalisela impesheni, umazisi wakho okuyi ID, ubufakazi bokuthi ushadile, uma kuwukuthi ushadile, ubufakazi bendawo la ohlala khona, ne-payslip uma ngabe uyasebenza, noma i-proof of income. Yilezo kuphela izinto ezidingekalayo. Ebese uya ku-WWW dot services dot SASSA dot gov dot za, ebese ulandela ipheji lakhona.

Ukubhalisela impesheni, uzodinga umazisi wakho, i-proof of income, i-proof of residency, i-proof of marriage, uma wukuthi ushadile, ebese uma ngabe kukhona amadokhumenti ongenawo, uzodinga i-SASSA affidavit, oyithola khona ka-SASSA. Ebese kuba i-application form, okuyiyona yokubhalisela impesheni. Nayo i-application form le yokubhalisela impesheni, uyithola khona ka-SASSA. Yilawo-ke amaphepha okumele uwalungise uma uya ukuyobhalisela impesheni.

Indlela uhulumeni angaqinisekisa ngayo ukuthi izindawo zasemakhaya zithole usizo lwempilo olusezingeni olufanele, ukuba alalele izikhalo zabantu abahlala endaweni. Ukulalela izikhalo zamalunga omphakathi kuyasiza kakhulu ukwazi ukuthi yini ekulindelekile ukuthi kube yiyona oyenzayo, ukuze kusizakale umphakathi ngaleyo nkinga leyo ababhekene nayo.